Ucwaningo uma ngilenza nje ngingaqala emphakathini ngithole ukuthi osomabhizinisi bakhona la endaweni yini abayidinga, yini abayisebenzisayo. Yini nokuthi bayasibona yini isidingo sokuthi bashintshe indlela ebebenza ngayo uma kuwukuthi bebenayo vele umuntu obathengiselayo lezi zinto lezi engizobe ngizithengisa mina. Ukuthola ukuthi bangakuthakasela yini ukuthi bazame ukuthi basebenzise imikhiqizo yami yama-veggie. Ibona abangaba i-target market yami. Kanjalo futhi kanye nabo-ke omakhelwane nje bonkana ukuthi beze bathi uma ngabe befuna ukuthenga izithelo beze kimi esikhundleni sokuthi bahambe baye ezitolo ema-mall.

Hhayi eqinisweni akukho nokukodwa okungifikela engqondweni. Angiboni ukuthi kukhona izilibazisi ezifihliwe ezingangenisa imali.

Imidlalo yendabuko ingenza ngizizwe ngixhumene, yebo, nezikhathi ezedlula. Ingenza ngibone ukuthi babephila kanjani obaba mkhulu ngezikhathi zabo. Ingenza ngizizwe ngithokozile kakhulu ngizithola engathi ngibuyela ezimpandweni, ngibuyela emasisweni. Okuyilapho okuyimvelaphi lapho esithola khona amandla, esiphiwa khona amandla singabantu. Nokubona-ke nje ukuthi kusekhona abantu abaye abasazisayo isintu, abakwazisayo izinto zasemandulo. Kukodwa lokho kuyangithokozisa.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwubona upromothwa njalo, imiculo. Ezinye iy'nhlobo zemculo hhayi ngeke, angishisekeli and angiboni inzuzo. Uthole ukuthi umuntu uthatha imali yakhe yokugcina ahambe ayobukela umculo. Engabe le mali le uyithathile naye azenzele into azokwazi ukuthi azuze kuyo noma azitholelwe indlela enye yokuchitha isikhathi.

Izikole kungamele isikole nesikole sibe nomuntu oyilunga kubasebenzi baso isikole. Okuzoba wuye ozokwazi ukuthi baxhumane nabaphathi bomasipala lezi zinkundla ezikubo ukuze bazokwazi ukuthi bathole indlela nokuthi bazi ukuthi iyiphi indlela abangenza ngayo ukuze bakwazi ukuthi basebenzise lezi zikole lezi. Bazame futhi nokucela kuhulumeni uxhaso ngoba phela ukufinyelela kwezinye lezi izikhungo zemidlalo kuthathe imali enkulu le abazali baselokishini abaningi abangeke baphumelele ukuthi babenayo. Baxhumane futhi kanye nosomabhizinisi bendawo.

Mina nje le simo singangenza ukuthi ngimubone kahle lo mngani ukuthi hlobo luni lomngani. Yini ezokwenza ukuthi . Ngingambuza leyo mbuzo ezomenza azibuze naye ukuthi kahle kahle yini eyenze ngaze ngafika la engifike khona esimeni sokuthi ngidinwe ekubeni sibe siy'dlalela.